Ngingamchazela uMthandeni ukuthi ziyini izinzuzo zenkampani ebhekelene yena nomndeni wakhe. Okokuqala nje, ngiyamutshela ukuthi uzokwazi ukuthi athole iy'nsiza zezempilo ey'fanele. Inkampani yokusiza ngezempilo, ivumela ukufinyelela ukuthi afinyelele kuma, kwizibhedlela, futhi amakhaya ezempilo nezinye izikhungo zokwelapha ey'phezulu. Lokhu-ke, kuzomsiza ukuthi uma yena nomndeni wakhe babhekane ney'nkinga zempilo, kuzoba lula ukuthi bathole usizo lwezempilo oluphambili. Futhi okwesibili, bathole izeluleko ezibanzi. Inkampani yezempilo inikeza ukufinyelela kobuchwepheshe obuphezulu ney'nsiza ey'hlanganisa iy'ndlela ezithuthukisiwe zokwelashwa, okuvumela ukwelashwa okuphumelelayo.

Kungaba izimo ey'njengokuthi umzali ubhekene nesimo sokuthi ingane kumele iye enyuvesi, iyofundela, yena akanayo imali yokumxhasa ngezinto ey'dingakalayo. Kungase ukuthi bese ecabanga ukuyoboleka imali ebhange. Okwesibili, uma bedinga ukuthi bakhe ekhaya ley'ngane, abazali bangakwazi ukuyoboleka imali. Noma umuntu mhlampe udinga ukuqala ibhizinisi lakhe, kodwa akanayo imali efanele yokuthi eqale ibhizinisi, angakwazi, angase acabanga ukuyoboleka ebhange.

Umngani wami ngingamluleka ukuthi ethole i-akhawunti yokonga, ngoba leyo account izomsiza ukuthi ekwazi ukonga imali futhi imulungele ngoba le-akhawunti lena yokonga imali, ivame ukuba nezinga eliphansi ley'nzuzo, kodwa futhi liphinde libe nenzuzo ekugcineni.

Izici engingayilungiselela ezintsha ukuthi ubuchwepheshe obuhlola okuphuthumayo. Okwesibili, izinsiza zokugwema izifo. Futhi okwesithathu, izinhlelo esilungiselelwa umuntu, okwaziwa ngokuthi i-personal coverage.

Ezinye izici angayibheka ukuthi iy'nsiza zokuthola izikweletu, okwesibili, izindlela zokuthola imali, futhi okwesithathu, ukuphathwa kwezempilo.

Uma ibhange engilisebenzisayo linganginikeza, lingangihlinzekela ukunginikeza isikweledu, ngingathatha leso sikweletu ukuze ngakhe umuzi wasekhaya omkhulu, ozosilingana sonke, noma ngivule ibhizinisi, kodwa uma kwenzeka, ngingakwenza kokubili.

Ngeke ngize ngicabange ukuboleka imali kubabolekisi bendawo ngoba kubona izindleko ezizala zemali, imali iyazala kakhulu. Ngakho ugcine ekugcineni usungasakwazi ukuzikhokhela. Futhi uma ungasakwazi ukukukhokhela bazo benza izinto ezingalungile, kanjengokuthi bekuthathela ifenisha yakho endlini, noma bagcine sebekuthathele umazisi wakho, uhlala ngakubona, noma bagcine sebekushaya nje, bekuhlukumeze wena nomndeni wakho. Futhi into eyinkinga ukuthi imali yakhona igcine ingasapheli. Ulokhu ukhokhile nje, ukhokhile, ungazi ukuthi ukhokhela ini.

Izinto ezibalulekile okumele zicatshangwe lapho kuhlolwa umshwalense wesikhathi esifushane, ukuthi okokuqala nje, izidingo zakho, ukuze uy'beke phambili iy'dingo zakho, ukuthi kumele ubheke izinto ey'balulekile njengokuthi, yini okufanele uyivikele, uvikele ngayo. Ngokwesibonelo, isimo sezempilo, iy'ngozi zomsebenzi, iy'ndleko ey'phuthumayo, kanye nesikhathi esifanele sokuvikelwa. Lokhu-ke kuzokwenza ukuthi kube lula ukukhetha iy'nhlelo ey'fanele. Okwesibili, iy' nhloso zakho, kumele ubheke phambili izinhloso, kumele ukuthi izinhloso zakho uyibeke phambili kumshwalense ofanele. Kungaba ukuvimbela iy'ngozi, ukuhlinzeka ngey'nkokhelo ey'phuthumayo noma ukuhlinzeka ngemishwalense eshibhile kodwa enomvuzo oncomekayo.

Iy'nzuzo ezingangiheha ukuthi ngivule i-akawunti kuleli bhange, ukuthi okokuqala, uma lelo bhange linginikeza ukuthi ngikwazi ukongimali yami kahle, mhlampe angiyikhiphe ebhange. Ilokhu ihleli nje isikhathi eside, kodwa ikwazi ukukhuphuka. Okwesibili, uma kukhona ongifakele imali ku-akhawunti, lelo bhange lingathathi kakhulu uma bengifakele imali, ngoba amanye amabhange, ngokwesibonelo nje, uma bekufakela u-fifty rand, wona akudonsele u-ten rand. Ngakho, mina ngizobheka ukuthi lelo bhange lizongithathela malini uma ngifakelwa imali.

Ngingasebenzisa amakhono amabili. Okokuqala nje, ngingalalela ngokucophelela. Ngokwesibonelo, ngibeke isikhathi sokulalela kahle umnikazi we-policy ukuze ngiqonde ukuthi imizwa yakhe ikanjani, lokho okuzokwenza ukuthi umnikazi we-policy azizwe ethokozile, futhi eqonda. Okwesibili, ngongakhombisa uzwelo. Ngingabonisa uzwelo ngokuthi ngiyayiqonda imizwa yakhe. Ngikhombise ukuthi umuzwa wakhe wokukhathazeka ngiyakuzwisisa, nokukhathazeka ngawo ngayo ipolicy ngiyakuzwisisa. Ngingasebenzisa imisho ezifana nokuthi, ngiyazi ukuthi lokho kungaba buhlungu, noma ngiyazi ukuthi lezi zindaba zithinta kakhulu iy'nhliziyo. Lokho kuzokwenza ukuthi umnikazi we-policy ebone ukuthi ngiyayiqonda indlela azizwa ngayo.